Ndicinga abantu bangafika kwangexesha emisebenzini. Ndicinga abantu abanokuba nazo iingxaki zokuxabana nee-bosses zabo emisebenzini. Ndiphinde ndicinge uba abantu xa kumele umntu aye kwii-interview ezo kwezo ndawo bafuna ukuya kuzo, umntu angakwazi ukufika kwangexesha. Iphinde nabantu abanintsi bangafika ngexetsha elinye kwiindawo zonke abafuna ukuya kuzo ngaphandle kokulinda, ngaphandle kokulinda iitriphu ezinintsi. Kodwa ngexetsha , ngexetsha elinye abantu bangafika kwiindawo abafuna ufika kuzo kwangexesha ngaphandle kwamagingxigingxi.

Ndicinga ubungozi obukhona ngenxa umntu enohamba ngeenyawo enxilile, umntu angakhuthuzeka ngootsotsi, umntu angatshayiswa yimoto, umntu angalimala ayozifaka kwiindawo ezinobungozi, umntu angazifaka kobunye ubungozi obungaziwayo. Inintsi nje into enohlela umntu onxilileyo ohamba endleleni ngeenyawo.

Ndingahamba ke ndiye kuye umqhubi ukubonisa imbeko, ndingamkhwazi kude esidlangalaleni abantu bemamele. Ndimcele kakuhle ukuba ndicela atshaye ngaphandle okanye alinde till ndide ndiphume kwibhasi leyo kuba ndinengxaki nesifuba, ndingumntu ke ongadibaniyo nomsi wecuba elo. Ezo mpawu ke zingabonisa ukuhlonipha okukhulu njengoba ngumntu omdala, Ndiyathemba angakuzama undimamela kuba ke akanokwazi ukwenza into engavi ngamntu, kodwa ke mna ngokucela kwam ndiyathemba ndingamanyelwa.

Iinto ezibalulekileyo abaqhubi beebhayisikile akunomela baqinisekise uba bayazenza ngaphambi kokuba umntu angene endleleni, kukwenza isiqinisekiso sokuba unaso isinqwazi esikhusela intloko yakhe, esikhusela amadolo kunye neengqiniba, nesinxibo esinothi simkhusele umzimba wonke ukuba angaphuki ze kwenzeke ingozi ngesequphe. Zizinto abaqhubi beebhayisekile abanothi bazijonge ezo. Zingabakhusela ekutheni bangabi namonzakalo mkhulu unobabeka iimpilo zabo emngciphekweni wokulimala kakhulu.

Ndingathi sisimilo, iphinde ibe lixesha, ixesha elingabanjwayo nokubalekisa endleleni, nokungaphathi abakhweli ngendlela efanelekileyo. Iphinde nenkampani leyo ingabahoyi abakhweli bayo xa benezikhalazo ngenkampani leyo. Zizinto ezithi zicaphukise kakhulu ezi. Sithi singazi noba sizayozimangalela phi na kuba ziyasicaphukisa and zenza uba singakwazi ukuhlaliseka kakuhle kwezi bhasi sizikhwelayo, size ke sicingile xa siya emisebenzini.